Switimela swa nhundzu switimela swa vatirhi switimela swa xihatla switimela swa ndhawu.

Tirhisa seatbelt ya wena minkarhi hinkwayo famba na layisense leyi tirhaka landzelela milawu ya le magondzweni.

U fanekele u va munhu wo tshembeka munhu loyi a rhandzaka vanhu munhu loyi a nga na vutivi eka swa mapfhumba naswona u fanekele u tiva ndhawu ni mavito ya wona leyi u tshamaka eka yona.

Eka lembe ra twenty twenty five eku sunguleni ka lembe mathekisi a ya tlakurisile mali ya vona hikokwalaho ko ya ehenhla ka petirolo mali a yi le ehenhla hi pondho.

Vanhu va fanekele ku landzelela milawu ya le magondzweni va fanekele ku ti hlayisa naswona va fanekele ku mbala ti seatbelt ta vona minkarhi hinkwayo va fanekele ku swi tiva leswaku rivilo ra dlaya.

Va fanekele ku lunghisa swiporo leswi switimela swi fambaka nkarhi na nkarhi va fanekele ku ngetela switimela va fanekele ku tiyisisa leswaku switimela swi pimeriwe nkarhi wo famba leswaku vanhu va kota ku swi tirhisa hi minkarhi hinkwayo.

Mfumo wu fanekele ku aka vuxaka exikarhi ka mathekisi ni tinhlangano wu fanekele ku kombisisa leswaku tilayisense ta vona ti theriwa hi nkarhi nakona va hunguta layeni.

Ina swi hlayisekile ku tirhisa uber na vusiku hikokwalaho ka leswaku uber yi ku fikisa laha u yaka kona u hlayisekile.

Ku fiwa hi ku khomiwa ku hakerisiwa swivava leswi engetelekeke.

Yi endla leswaku vamabindzu va timovha va kuma ti customer hi ku olova hikuva loko timovha ti lo tshama ti nga ri ku xaviweni ti endla leswaku ti huma efexenini kambe loko munhu a kota ku hira movha a vhaka hi wona swi endle leswaku vanhu va wu vona naswona va wu navela.

gautrain yi na rivilo naswona u hatla u fika laha u yaka kona hi xihatla gautrain yi basile naswona yi na vuhlayiseki bya kahle hikuva yi na ti CCTV footage gautrain ya durha a yi fani na switimela swin'wana swa ku fana na vo Metro rail.

Mathekisi ya hatla ya tala nakona ya hatla ya ku fikisa laha u yaka kona hikuva a ya fambi ya yimayima ngopfu laha magondzweni.

U nga tshuki u holova na vakhandziyi u fanekele u tshama u swi tiva leswaku vakhandziyi hi vona va endlaka leswaku u va na mali vakhandziyi u fanekele u va rhandza naswona u va khoma hi nhlonipho.

Siku a ku ri musumbunuko a ndzi fanekele ndzi tsutsumela edorobeni u ya hakela swin'wana ndzi fikile exitichini xa mathekisi ndzi kuma thekisi yi ri kule nyana na ku tala muchayeri wa thekisi a nga zanga a teka nkarhi thekisi yi sukile yi nga talanga kutani ndzi fika edorobeni hi nkarhi laha ndzi nga kota ku hakela swilo swa mina ndzi khensile ngopfu eka muchayeri wa thekisi.

Ku lawula ku nghena na ku huma ka nhundzu etikweni ku langutisa leswaku nhundzu leyi humaka kumbe leyi nghenaka yi landzelela milawu xana na ku hakerisa ti duties.

A ndzi ta vulavurisana na muchayeri loyi a nga kusuhi ka mina naswona a ndzi ta n'wi vutisa leswaku thekisi ya lomu ndzi yaka kona yi kona naswona ndzi yi kuma kwini xivangelo xo lexi hikuva vamachayeri va mathekisi va tshembekile.

Ina swi kahle leswi hikokwalaho ka leswaku vugevenga byi tinyike matimba naswona a swi hlayisekanga leswaku munhu a fambafamba eka ndhawu yintshwa leyi a nga riki na vutivi eka yona.

Vakongomisi va vaendzi i vanhu lava fambaka va dyondzisa vaendzi nkoka wa wona hileswaku va ku nyika vutivi bya ndhawu.

Ku nonoka ka switimela no ku pfuneta ku hangalasa ku ka ku nga pfumeleriwi ka swilo hi nkarhi wo karhi.

Ina ndzi nga swi tsakela ku nghena endzeni ka xitimela ndzi famba hi swona hikuva swi tikomba swi tsakisa naswona ndzi lava ku dyondza matirhelo ya xitimela.

A ndzi ta lava ku ya eCape Town doroba leriya ri tikomba ri tsakisa and ndzi nga tsakela ku fika kona na mina ndzi ti vonela hi ya mina matihlo.

A ndzi ta n'wi nyika xitulu xa mina a tshama hikuva a swi hlayisekanga leswaku mudyuhari a tikuma a yimile nkarhi wo leha.

U fanekele ku basisa thekisi ra yena hi minkarhi hinkwayo a dyondza ku hanya na vanhu a hlonipha vanhu naswona a teka vanhu hi nkarhi a va vuyisa hi nkarhi.

Mukhuva lowu wu endla leswaku vakhandziyi va ku tala va nga ha khandziyi hikuva loko va fika le va dyeriwa timali ta vona.

Leswi swi endla leswaku vatshami va laha tikweni va tiva leswaku ntshunxeko lowu hi nga na wona ka siku ra namuntlha wu huma kwihi.

Nhundzu ya ku rhwariwa hi xiporo yi hlayisekile naswona yi endla leswaku mabindzu ya laha tikweni ya kota ku fambisana kahle hikuva nhundzu ta ku tala ta tika xihahampfhuka a xi nga ta swi kota ku rhwala swin'wana swa swona.

Ku cincacinca ka mafurha laha tikweni swi endla leswaku varhwali nhundzu emagondzweni va yisa ti price ta vona ehenhla hikokwalaho ka leswaku va ringeta ku fikelela mafurha ya vona.

Ntirho wa xihahampfhukaphatsa i ku hahisa xihahampfhuka naswona u rhwala vanhu wu va yisa eka tindhawu to hambanahambana.

Va swi tiva leswaku loko va pfumelela vachayeri va uber va teka vanhu kusuhi na mathekisi va endla leswaku ntirho wa mathekisi wu nga ha yi emahlweni hikuva u va va tekela ti customer ta vona.

Vachayeri va ti uber va hi pfuna swinene hikuva hi fika hi lomu hi yaka kona hi nkarhi naswona loko u khandziyile u titwa u hlayisekile hikuva a yi khandziyisi vanhu va ku tala hi nkarhi wun'we.

Nhundzu ya mixo nhundzu ya muganga nhundzu yo rhwala maribye.

Ku pfuna vuhlayiseki bya vona bya van'wani emagondzweni ku dyondzisa milawu ya le magondzweni.

Ndzi nga hlawula xigwevo xo tika swinene eka lava tlulaka milawu ya le magondzweni. Ndzi nga tiyisisa leswaku mabazi ya kamberiwa loko ya fika eka ndhawu leyi.

Ndzi nga langutisa xitichi lexi ndzi yimeke eka xona hi vukheta. Ndzi nga pfala tinyangwa hinkwato ta movha leswaku ku nga tshuki ku va na munhu loyi a nghenaka. Loko swi koteka ndzi nga siya engine ya movha yi ri karhi yi tirha leswaku loko ko tshuka ku va na swin'wana ndzi hatla ndzi nghena emovheni ndzi famba.

Swi hunguta mali leyi a va fanekele ku yi tirhisa eka swin'wana swilo swi endla leswaku swiyimo swa vona swa timali swi ya ehansi hikuva va tirhisa mali yo tala eka swa mabazi.

A ndzi ta titwa ndzi nga tsakanga naswona ndzi hlundzukile swinene hikuva ndzi ta va ndzi lahlekeriwile hi mali ya siku leyi a ndzi fanekele ndzi tirhile eka siku rero.

Avuxeni loyi a vulavulaka i Nhlamulo mina na munghana wa mina yi tirhisile xihahampfhuka kusuka Cape Town ku ya eJoni kambe mindzhwalo ya mina a yi se fika naswona a ndzi koti ku twisisa leswaku yi nga va yi lahlekile kumbe ya ha ri endleleni na. A ndzi kombela mi lavisisa kumbe ku kambela leswaku mindzhwalo ya mina yi nga va yi ri kwihi inkomu.

Swi tlakusa vuhlayiseki bya vaendzi ni mindzhwalo ya vona naswona swi endla leswaku mabazi ya kota ku chekiwa loko ya ha hlayisekile.

A ndzi ta kombela wun'wani wa vachayeri wa mabazi leswaku a kota ku ndzi pfuna ndzi kuma bazi ro ya la ni yaka kona ndzi hlayisekile.

A ndzi ta tsakela leswaku vakulukumba va hakela mali leyi hungutekeke naswona va nyikiwa nkarhi loko va teka nkarhi ku nghena endzeni ka ka thekisi.

A ndzi ta komba vatswari mabazi leswaku ndzi kombela ku pfuniwa ku kota ku yi hakela.

Ina ndza pfumela leswaku tilori leti rhwalaka nhundzu a ti fanekele ku endleriwa gondzo ra tona. Leswi swi ta hikokwalaho ka leswaku tilori leti ti va ti rhwale nhundzu yo tala swinene leswi endlaka leswaku ti nonoka loko tirha eka magondzo naswona leswi swi sivela van'wana va vachayeri va timovha ku va va hatlisa va fika laha va yaka kona.

A ndzi ta ya emahlweni ndzi xixima xiyimo xa vona naswona ndzi ya emahlweni ndzi chayela mabazi tanihileswi ndzi nga tholeriwa ku endla swona.

A ndzi ta tivisa muchayeri wa bazi hi xihatla naswona ndzi vutisa loko va nga swi kota ku ndzi pfuna ku ri kambela laha ri nga va ka ri wele kona.

Vafambi va fanekele ku famba etlhelo ra gondzo leri hlayisekeke naswona va fanekele ku ambala swiambalo leswi vonakaka ngopfungopfu nivusik. Vachayeri va fanekele ku famba hi rivilo leri pimiweke.

Ku hlaseriwa hi vanhu vo biha ku maphanga kumbe ku yiviwa ni ku lahlekeriwa hi mindzhwalo.

Mabazi ya xiyimo xa le henhla ya na leswi swi vitiwaka ti-comfort sitting leswi endlaka leswaku munhu a titwa a hlayisekile naswona a kota ku ti olola kahle loko a khandziyile mabazi lawa naswona ya na xiyanimoya ni thelevhixini leyi vanhu va nga yi langutaka loko va ri karhi va famba hi rona.

A ndzi ta tivisa va le kaya hi riendzo leri. Ndzi teka ID ya mina ndzi tilulamisela riendzo leri nkarhi wa ha ri kona. Ndzi teka swakudya ni mati ni swilo leswi tirhisiwaka exihambukelekweni.

Kokwana Josephine ndzi xewetile naswona ndzi tshemba leswaku ma ha hlayisekile. A ndzi lavi ku mi tsundzuxa leswaku hi ta tirhisa xihahampfhuka ku teka riendzo ra hina kusuka eJohannesburg ku ya eCape Town hikuva xihahampfhuka xi endle leswaku hi hatla hi fika lomu hi yaka kona nkarhi wa ha ri kona nakona mi ta kota ku vona ndhawu liya kahle kasi loko ho teka swifambo swa ku famba emagondzweni swi ta endla leswaku hi teka vhiki ku fika le hi yaka kona naswona mi ta fika mi karhele ngopfu. Xihahampfhuka xi hlayisekile naswona hala ndzeni va mi nyika na swakudya leswi hlayisekeke swo aka miri. Ni ta va ndzi ri na n'wina emagondzweni leri naswona a ku na lexi nga ta humelela eka n'wina.

E-e swiporo a swa ha ri ka xiyimo xa kahle ku fambisa nhundzu yo tala kumbe yo tika hikuva i khale swi nga tirhisiwi naswona leswi endla leswaku swi veka vutomi bya vanhu enghozini.

Avuxeni loyi a vulavulaka i Thomas a ndzi lava ku mi tivisa leswaku nhundzu ya n'wina yi ta fika ku nga se hela nkarhi. Laha airport yi nga fika kona yi fanekele yi kamberiwa leswaku nhundzu leyi nga rhwariwa xi ya pfumeleriweke yi hundza laha yi nghena endzeni ka tiko ra hina ke naswona ku na leswi hi swi vitanaka ti-customs leti mi fanelaka mi ti hakela. Mi nga hlundzuki loko mi vona nhundzu ya n'wina yi teka nkarhi tshamani mi swi tiva leswaku yi hlayisekile naswona mi ta yi kuma ku nga se za ku va khale.

Loko eswitimeleni ku ri na vakhandziyi vo tlula mpimo ku va na tinghozi to fana na ku kandziyelana loko xitimela xo tshuka xi yima vanhu va nga swi ehleketelangi.

Ina, swaboha hikuva a hinkwavo vakereki lava va kotaka ku fikelela laha kereke yi nga kona, kambe loko yi ri na vutleketli bya yona yi kota ku teka vanhu lava yi va yisa na ku va tlhelerisela emakaya loko kereke yi huma.

Ndzi nga ya emahlweni ndzi endla swa vutiolori bya mina kutani loko ndzi tlhelele ekaya ndzi fika ndzi ya epolice station ya le kusuhi ndzi ya report mhangu leyi nga lo humelela.

Xewani phorisa hi vito ndzi Pitirosi loko mi ndzi vona ndzi ri laha namuntlha hikokwalaho ka xiyimo xa kokwana xiyimo xa kokwana a xi tsakisi naswona ndzi ringeta ku n'wi tsutsumerisa exibedhlele leswaku a kota ku kuma ku pfuneka, ndzi ringetile ku kuma munhu loyi a nga ta hi pfuna hi ku hi yisa kambe ndzi ndzi tsandzekile ndzi lo vona swi antswa leswaku ndzi n'wi rhwala hikuva ku chayela na swi kota ko va ku a ndzi na maphepha ya vuchayeri, a ndzi kombela mi ndzi rivalela eka xiyimo lexi kambe loko mi ri karhi mi swivona na n'wina ma swi vona ku kokwana a nga hlayiseka nkarhi wun'wana na wun'wana a ngo hi siya se a ndzi lava kombela mi ndzi pfumelela leswaku ndzi ya ndzi ya n'wi yisa xibedhlele a kota ku kuma ku pfuneka.

Xihahampfhuka xi na maphiko lama nga tiyisekangiki naswona xi lava ndlela yo leha leswaku xi kota ku ku haha kasi xihahampfhukaphatsa xi endliwa hi maphephana yo rhendzeleka.

Yi endla leswaku laha Afrika-Dzonga GDP ya hina yi ya ehenhla swinene ikhonomi ya hina yi tlakuka naswona na swamabindzu naswona swi ya henhla swinene.

Ndzi ta boheka ku koxa hikuva movha a hi ya mina ndzi ta boheka ku ku hakela n'winyi wa movha ndzi tlhela ndzi lunghisisa movha ya yena loko ku ve yi ta koteka ku yi lunga, ndzi ta tlhela ndzi boheka ku ya exitichini xa maphorisa ku ya vika nandzulo kumbe ndzi yimela vona va mhangu va fika laha nghozi yi nga kona leswaku va kota ku ndzi vutisa ti-question.

Titiraka ti nga hijack-iwa kutani swilo leswi swi nga le ndzeni ka tona swi yiviwa, titiraka naswona ti nga tshuka ti kumile nghozi ya le mapatwini kutani nhundzu ya munhu yi onhaka.

Va kota ku fikelela vanhu va ku tala naswona va kota ku hlayisa mali hi ku tirhisa bazi.

Ndzi nga va tivisa leswaku ntirho lowu va wu tirhaka wu na nkoka swinene naswona wu hlayisekile eka vanhu hinkwavo, va fanekele ku wu hlonipha va landzelela na milawu ya yona kutani va ta kota ku hanya kahle va ta va ni vutomi lebyinene va kota ku vona leswaku vutomi i yini.

Ndzi nga hlohlotela Khensani leswaku a teka tidyondzo ta yena serious nkarhi wa ha ri kona hikuva hi woho, tidyondzo hi tona ti nga ta endla leswaku a va muchayeri wa swihahampfhuka naswona u fanekele ku tiyisisa leswaku i nchumu lowu a lavaka ku wu endla vutomi bya yena hinkwabyo.

Va nga tiyisisa leswaku va veka mimfhungo ya laha magondzweni naswona ku va na ti traffic kumbe ma traffic lama lavisisaka leswaku ku va na ku hlayiseka emagondzweni.

Ndlela leyinene yo tirhisa ti-tuk-tuk i ndlela leyi tirhisiwaka hi vaendzi loko va tini hikuva va kota ku vona leswaku ndhawu leyi va nga yi endzela yi tirhisiwa ku yini naswona yi tshamiseke ku yini.

Va tiyisisa leswaku movha wu fambelana ni milawu ya ku tirha ehandle ka matiko, va tiyisa leswaku movha ya wena yi tshamisekile naswona a yi na swihoxo.

Leswi swi vangiwa hikokwalaho ka leswaku mfumo a wu yisi tiambulense leti eneleke eswibedhlele, leswi swi nga cinciwa hikokwalaho mfumo wu tshega swibedhlele hi timali leti xavaka tin'wani tibazi leswaku ti ta tirhisana.

Ina, ndzi vona wu ri ntirho lowu tsakisaka hikuva vanhu va kota ku ku haha loko va ri ndzeni ka swihahampfhuka naswona va famba va vona matiko man'wana.

Avuxeni mutirhikulori ndzi vona o nge ti mi endlile xihoxo lahaya mi nga paka movha ya n'wina ku vekiwa mfungho wo vito ra mina naswona a ndzi lave ku twisisa leswaku hikokwalaho ka yini mi pakile movha ya n'wina leyi.

Xtimela xi hlayisekile naswona a xi teki nkarhi.

Ina, vanhu lava holaka mudende va fanekerile ku pumberiwa mali loko swi ta ka ku khandziya mabazi hikuva vanhu lava a va na mali.